Kwimidlalo emininzi kweli lethu ilizwe alujongwa ulusu okanye imvelaphi yomntu kunye nesini somntu. Into eye ijongwe kakhulu yi-age ukuba kubakho ii-team ngee-team, masithi kwi-soccer kubekho i-under seventeen njalo njalo ukonyuka, abantu bahlulwa kanjalo. Emveni koko amadoda adlala odwa, abantu abangoomama badlala bodwa babe nee-team zabo bodwa.

Ndibona ingathi mna iinkqubo zolutsha zibalulekile kakhulu ngokokuba singabantu asifani, singabantu sineento esizithandayo ezingafaniyo kwaye sineento apho omnye umntu athi engaphumeleli phaa omnye akwazi ukuphumelela kwenye into. Iinkqubo zolutsha kwaye futhi eluhlaleni apha kuthi ziyanceda ziqokelele abantwana batsho bakwazi ukufunda nge-skills zabo, bakwazi udivelopha ukuba yintoni abayithandayo nokuyenza, yintoni abangayithanda ukuyenza xa sebebadala, umntu afumanise i-skill sakhe esemncinci. Ndiyazithanda iinkqubo zolutsha.

Imidlalo zibalulekile kwimpilo yabafundi. Okokuqala, zinceda umntana ukuba ahlale e-healthy esesimeni esi-right. Okwesibini, zivula iingqondo lapho umntana kufuneka akhawuleze asebenzise ingqondo ekucingeni xa edlala kwaye zikhulisa nemizimba ziyayiqinisa impilo yomntu umeleze umntana. Futhi bayafundiswa ke nangokuziphatha nangokumila kulapho bafunda khona ukwazi ukuba ebomini kukho i-rules ne-regulation ukuba bafunda nge-rules zemidlalo nokulandela. Zizinto ke abazifundayo abantwana.

Iinto endingazenza kukuba ndibe yi-digital advertisor kuFacebook nakumaziko onxibelelwano. Loo nto leyo yokuba yi-content creator ndibhale ii-posts ndikwazi ukufumana imali. Okwesibini, into engandichithela ixesha kukuba ngumculi ndihambe ndicula ezindaweni ndifumane imali. Kwaye enye into engakhawuleza ukuba idlulise ixesha kwaye indinike imali kukuba ndihambe ndithengisa, ndiadvethayiza ii-products zam.

Kumaziko onxibelelwano into engandenza ndixhase i-product yam kukuba yi-content creator noba yi-digital marketer. Ndingakwazi ukushera izitori zam nditsho ndikwazi ukurhola kwaMeta nakwaFacebook. Ndiyakwazi futhi ukuba ndiposte izinto endizithengisayo ngoku ndiphaa kwi-social media, ndithengise kwi-social media ndizokwazi uba ndifumane imali ndikwazi ufumana nee-customers. Yindlela yokuzimaketha ke futhi elungileyo eyandisa i-customer base yomntu.

Imidlalo yebhola okanye imidlalo i-sports ziyasinceda isakhono sokwazi ukusebenzisana nabanye abantu ngoba kwimidlalo eminintsi umntu omnye akaphumeleli, kuphumelela iqembu lilonke. Lapho ufundisana khona ukuba apho wohluleka khona i-team yakho okanye abantu odlala nabo bancedisane nawe. Kulapho ke ngoku ufunda khona esi sakhono sokusebenzisana nabantu. Ebholeni awunokwazi ukusuka nebhola kwelinye icala umakwa ngabantu benye i-team uwedwa uye kwelinye icala. Kulapho ke fanuba wena xa uzibona ufumene ibhola kodwa ungenathuba uyinikele komnye ukwazi ukuba abe nethuba agqibezele le nto ebeseniyiqalile ukuze niwine. Kufundisa ke ukubambisana.

Indlela osetyenziswa ngayo imali umbutho webhola ekhatywayo yaseMzantsi Afrika ayinagalelo ekubeni i-team ingaphumeleli. Okokuqala, aba bantu xa bephumile besiya kwamanye amazwe banikezwa imali babhatalelwa kwiihotele ezinkulu barholiswa kakhulu. Ayikho into ebenza uba bangaphumeleli ngoba bafumana izitediyamu zezabo bangakwazi ukuba batreyinwe. Baqashelwa oo-coach abaphambili ukuba bakwazi ukuba baphumelele bagqwese. Ayikho into eyenza uba eli qela lingaphumeleli. Imali ayiyo nto eyenza uba eli qela lingaphumeleli kuba baneemali zonke zokufikelela kuyo yonke into abayifunayo, ii-equipment ezi-different ii-equipment zoba bajime bona bazinononge.